Mntakwethu, ukufuya iibhokhwe ayonto ilula kaloku, mntakamama. Xa ufuya iibhokhwe funeka uvuke ngentsasa mntakwethu iibhokhwe uzikhulule ebuhlanti kwazeke zihambe ziye emasimini ziyofuna ukutya kwazo. Kwaye iibhokhwe ngumsebenzi omninzi kaloku, mntakwethu. Iibhokhwe njena zihamba zihamba nezinja ezi zithi zigade zona ezi bhokhwe. Kwaye ngumsebenzi kaloku ukusika obu boya bazo ezi bhokhwe zinintsi ukuze sibe nemali ngokuthengisa.

Iingenelelo zamaxesha okuphumla emsebenzini kubasebenzi basefama yinto entle kakhulu kaloku. Kuba kaloku umsebenzi wasefama ngumsebenzi jikelele ngqi, awuyazi ukuba ingxaki ingavela nini. Ngamanye amaxesha ungahlala ungenzi nto, ngamanye amaxesha ungaxakeka zingxaki ezininzi phaa efama.

Izityalo ezingakwaziyo ukumelana nemeko yasehlotyeni likhaphetshu, yilethasi, yibhrokholi, yikholiflawa.

Mphathi wam, izinto okanye ingcebiso endinokunika yona enokuncedisana nemeko yethu kuba ke sikude kwincedo lwempilo, mphathi wam kungabakho ezaa zinto kuthiwa zivaksini. Iivaksini zeenyoka, iivaksini zezigcawu, ivaksini yasiphi nasiphi na isigulo esinokwazi sithi sibe naso sibe siphangele ngenxa yezilwanyane ezikhoyo apha kulo mhlaba wethu. Ndicinga ivaksini ingasinceda kakhulu kwazele xa umntu ehlelwe yinto kunganyanzeleki ukuba angxame aye esibhedlele, alufumane uncedo kwalapha kufuphi.

Xa ufuna ukuziqalela igadi ephezu kophahla kufuneka irufu yomzi wakho yomelele kakhulu, yinto yokuqala ke leyo efunekayo, irufu yakho yomelele kakhulu. Okwesibini, funeka ube nebhafu okanye ibhotile othi ozofaka kuyo umhlaba lona uzotyala kuwo izityalo zakho. Funeka ke ube nebhafu okanye iibhotile ezinintsi uzibeke ngendlela eyiyo zikwazi ukufumana ilanga kwaye nawe ukwazi ukuzigalela amanzi. Zezo zinto ke qha endicingayo uba ziyafuneka xa ufuna ukuqala le gadi.

Izinto endicinga zibangela le meko yi-colonisation kunye ne-neocolonisation. Isizathu sokuba nditsho kaloku umhlaba wethu singabantu abamnyama wathathwa, oyena mhlaba ochumileyo wokutyala. Kwaye ke kunangoku umhlaba wethu awukabuyi. Isizathu sesibini, urhulumente akafaki nkxasomali kwamafama asekuhlaleni ukuze akwazi ukutyala izityalo zawo ngendlela eyiyo, loo nto leyo kuthiwa zii-subsidies urhulumente wazisusa.

Ukuba ndingayinkukhu, mna ndingayinkukhu ehlakaniphe kakhulu engqondweni. Ndingayinkukhu ekwaziyo ubaleka ukwedlula nasiphi na isilwanyana esikhoyo esiphilayo emhlabeni kwaye ndingayinkukhu ekwaziyo nobhabha kaloku. Ukuze inkukhu kaloku iphilile funeke ikwazile ubaleka izinja nezinye izilwanyana ezithi zitye iinkukhu. Kwaye kufuneka ikwazile ubhabha kaloku kwazele naxa ingathi isengxakini ikwazi ubhabha njengentaka ingafumaneki.

Ndicinga iikholeji neeyunivesithi zingadlala indima enkulu kakhulu ekuqeqesheni ulutsha lube ngamafama, ingankulu indima yabo. Ukuba kaloku abafundi banganikwa umhlaba, bangabaliselwa nje iintsomi ngokulima okanye ngokuba ngamafama. Makubekho umhlaba kubekho into ebonwayo kwaye nento eyenzekayo kokukufunda kwabo, bafunde besenza. Ndicinga ke bangenza indima enkulu.

Ukwakha isango elomeleleyo kunye ne-fence efanelekileyo. Ukusebenzisa izinja zokhusela imfuyo, ukufuya kunye nezilwanyana ezikhuselayo ezifana nedonki, ukuvalela imfuyo ebusuku, ukusebenzisa izixhobo zokuthintela okanye ukoyikisa amakhalane, ukulawula amakhalane ngokwemithetho yomthetho, ukwenza uhlolo rhoqo.

Ungayikhusela imfuyo yakho ngezi ndlela zilandelayo. Ukwakha isango elomeleleyo kunye ne-fence efanelekileyo, ukusebenzisa izinja zokukhusela imfuyo, ukufuya izilwanyana ezikhuselayo ezifana nedonki, ukuvalela imfuyo yakho ebusuku, ukusebenzisa izixhobo zokoyikisa amakhalane, ukwenza uhlolo rhoqo.

Iingenelo zokwenza ijem ngeepesika ezivuthileyo, ukuphepha ilahleko, ukwandisa ingeniso, ugcina ixesha elide, ukongeza ixabiso kwimveliso yakho, ityhefu yokukhulisa igama lakho, ukwenza iimveliso ezahlukeneyo.

Yimvelaphi yeshukela, isetyenziswa kumashishini amaninzi. Luluncedo kwi-ikhonomi yaseMzantsi Afrika, ukutya kunye neziselo ezilungiselelwe. Kuyenzeka kuhlaziywe unyaka nonyaka.